Ho molemo hore ka dinako tsohle o dule o ikwetlisa hore mmele wa hao o dule o le mafolofolo, masole a hao a mmele a kgone ho lwanela kgahlano le malwetse a lekang ho kena mmeleng, hore mafu ohle a batlang ho hlasela ha ka re a leka ho kena, ebe masole a mmele a leka ho lwantsha, mme phallo ya madi ya hao ya mmeleng wa hao a tsamaye hantle, methapo le tsohle, monahano wa hao o tsamaye hantle, o sebetse ka dinako tsohle.

Tlametse ka nako tsohle ba, leme meroho ya bona, ba etse bonnete ba hore toni eo ba jetseng meroho ya bona teng e hlwekile, mme ha ona ditshila ba dula ba e lema kgafetsa le kgafetsa, dia nwesetswa hore di tle di bonahale setjhabeng, hore ha motho a feta ka mmila, a kgalle ho ja moroho o jetsweng toning eo.

Basadi ha ba tuma hobane banna ba nahana hore basadi ba tla ba nkela motumo wa bona. Boholo ba basadi ba dlala dipapadi tsa matsoho. Ke diperesente tse nyenyana feela tse dlalang bolo ya maoto, jwale banna ba tumme ka ho ba e sale e le bona ba dlala bolo ya maoto.

Ntho ya pele o tlametseng motho a etse ke ho amohela, ke ho tseba hore ka le leng la matsatsi re tlo hlola ka le leng la matsatsi ha re tlo hlola. Mme le moetapele o tlamehile a dule a ruta dibapadi tsa hae, hore ka le leng la matsatsi dintho ha di tlo tsamaya ka tsela eo re entseng ka teng, re hlophisitseng ka teng.

Ho ikwetlisa hoo, ho monate ebile ho molemo hobane ho na le dintho tse ngata tseo ka ikwetlisang ka tsona. Hape ho na le motho a ka sehlohlolong eo a ka kgonang ho o thusa hore nana o ikwetlise jwang. Hona le ba bang ba ikwetlisetsang for mpa, hona le ba bang ba ikwetlisetsang hore ba none ba atise mmele, hona le ba bang ba ikwetlisetsang ho re ba hafole mmele. Jwale ho na le dintho tse ngata moo tseo o ka kgonang ho jwetsa tsona hore nana etsa tjena etsa tjena le teng o wa o thusa, o tsamaya le wena nako e ngwe le e ngwe a be a o jwetsa hore nana o je eng kapa eng, o ke ke be wa llela tjhelete ya hao.

E ka thusa hore na batho ba kgone ho ithuta hobane e na le dipalo ka hare. Ba ka etsa jwalo ka tsena tse ding tsa batho ba etsang tsa ho betjha dipapadi. Jwale ke nahana ho re re ska ba na le batho ba bangata ba lemalang, ba ka nna ba e kenya .

Di ngata dipapadi tse nka di bapalang, empa haholoholo nka rata ho bapala tsena tsa matsoho, ho ba ke tsona tseo ke di ratang, ke tsona tse ke kgonang ho di bapala haholo, ke tsona tseo ke leng hlwahlwa ho tsona haholo.

Ena ke tjhelete ya hao o we sebeleditseng ka mofufutso wa phatla ya hao. Sesotho se re tla una mofufutso ka phatla ya hao. Jwale keng ntho o batlang ho e etsa ka yona ya bohlokwa o neng o labalabela ho e etsa ka yona, empa haeba o batla ho e boloka, re ka kgona ho bolokela yona hore mohlang lebaka leo la bohlokwa le hlaha, o re jwetse re kgone ho thusa.

Di ngata dipapadi tseo tse ne ke di rata, ne re bapala diketo, re bapala kgathi, re bapala sekipini, re bapala boleke le mampatile, re bapala bolo, re bapala mantlwane, re bapala netball re bapaditse dibapadi tsena kaofela ha ne re le monyane. Ka ho fetisa fetisisa ne ke rata ho bapala diketo le boleke, diketo boholo ne di sebetsa ka maths, thuto ya o ka ya maths ke tsebile moo. Boleke bona ne bo thusa ka ho shebisisa hore nana ha o le mathateng o ipata kae, o etsa jwang.